Mo SABC Radio Park ke lo kopa thuso moo hobane ha ke na dintlha tsohle hore ho hlokeha eng, empa ke ya nahana studio se tlo hlokeha nka lo bua le counsellor-ra ho fuwa sepeisinyana moo leng hore re ka record-a teng, re sebeletse teng. Ke kope le di-sponsor for yona metjhininyana e tlabeng e sebediswa and then ke ye kwa ha SABC Radio Park ba nkeletse hore ke etse jwang ke qale hokae hore ke fumane thuso ho etsuwa jwang ke latele melao e batlehang.

Motho waka ho jwetsa fela nnete. Taba ya hore ke reke data kgwedi le kgwedi ha ke sa kgona hoba le data ya teng ha e qetile kgwedi, ke tlamehile ke reke hape mahareng a kgwedi hore ke o keletso e ne ke e rekile so, ke bona ekare se re tla bua ka di-minutes ha re rekile di-minutes atleast ra kgona hore re bue, hobane ha ele data ya kgwedi le kgwedi a ke sa no kgona and-e ya tura data hona tje ya tura haholo feela and hae fane le ka dintho tsa mahala hore eng jwang bo di-extra-nyana a a o tla ipona ha e fedile, e fedile.

Nna ha motho ke mo thibile Ha se hangata nka ke mo thiba for-ever nna bophelong ba ka ke ya montsha bophelong baka mohlomong hake batle le ho bua le yena ke tla, o tla letsetswa ke nna eseng hore yena a ntse a founelana le nna ha se hangata nka thibollang motho ha ke mothibele mo mohaleng wa ka.

Ke ne ke rata ho dumedisa lekae hle? ke ya bona le re ke marangrang ke a ha a sebetse ne re kopa re ditletlebo hore re na le ditletlebo ka marangrang a le rometseng ona, ha re tsebe hore re wa sebedisa jwang, re eme hlooho ne re kopa le romelle motho, o tla tlang a re thusa as baahi mmoho mo re leng ko teng.

Ho bua fela nnete, rena le ona mathata ao a Wi-Fi eo e dulang e kgaoha mehlae, ha o ba founela ba tlao jwetsa hore ba ntse ba lokisa ba ntse ba lokise ebile ha eba bosiu teng ke mo dintho di bang worse teng. Ha e batle ho sebetsa, e dula e ntse e kgaola e kgaoha, e kgaoha ha ke sa tseba hore tlamehile ho etsuwe eng, ke bona ekare re tlamehile re e tjhentjhe taba e ya Wi-Fi re fumane e nngwe e beterenyana. Ha ntho e re sokodisa, ha e re sebeletse hohang, rea sokola ntse re patala.

Ela kgaitsedi ya ka le ntse le ya jwang ka moo? ne ke re ke o botsise hore ekabe ele hore o so kgona ho thusa ngwana ka mosebetsi wa sekolo ebile o so tseba ho sebedisa ChatGPT hobane nna se ke sebedisa yona ya mpholosa ngwaneso hobane wa tseba silabase ya rona ya kgale ha e tshwane le ya bana ba hona jwale. So ntho tse ngata ha re di tsebe and-e bana ba ba hona tje le bona dintho tse ding ha ba di tsebe hoba nkare jwanong ha re tsebe hara ya skolong empa ke rata ho e leboha ChatGPT ha ke batle ho bua maka e entse bophelo bo be bofefe haholo feela ebile ke ratela ha re patale re sebedisa mahala hobane as-long as fela o na le Wi-Fi kapa internet o kgona ho sebedisa internet wa kgona ho e sebedisa ChatGPT so lwena haebane o na le dintho tse leng hore mohlomong ha o di utlwisisi, o kene ho ChatGPT e tla ho thusa haholo fela.